Zwine ra ita zwone ri tshi ita mukusule ri vuwa nga matsheloni ra ya ra fhunga vhuluvha, vhuluvha ra vhuya naho ra vhu thathela fhedza uvhu thathela, ri khou panga bodoni riyo vhu vhilisa, ri tshi fhedza u vhu vhilisa ri khou vhu bvisa bodoni, ra kona u vha ri khou vhu adza kha zennge. Ndi nḓila ine rine ha hashu ra ita ngayo vhuvha.

Ndeme ya uri vhana vhaye mulayoni, ndi mafhungo a sialala ya vhorine uri vhana vha ḓivhe uri ri vhubvo ha vhorine ndi vhufhio, ndi yone, ndi dzone mbuno zwine nda nga amba dzone a hu tovha na zwiṅwevho zwine ra nga amba ndi mafhungo a to uri mvelele ya u rine vhavenḓa ndi ifhio.

Ndi ngari ndi zwikili zwine ndi zwikili zwa u ṱhonifha vhathu vhahulwane, ndi zwikili zwa u ṱhonifha uri muthu muthu muthu a tshi amba na muthu muhulwane ane uya losha kana muthu a tshi amba na muthu muhulwane u amba o gwagwama, ndi zwone zwikili zwine nda nga amba zwori ndi zwone zwine vhathu vha zwi wana vho ya dombani.

Ndi ngari uya mirunduni vhunzhi ha vhathu vha vha kho ṱhompha mvelele, mara a si vhathu vhoṱhe vhathu vha ne a ḓo kona u ya murunduni kha tshifhinga tsha zwino zwithu zwi a fana na kale tshifhingani tsha zwino vhaṅwe vha vho ḓi yela zwibadela, zwi tshi khou itiswa kha musi na nga mitakalo ine vhana vha ano maḓuvha vha nayo, i ne ya vha uri ivha isi mutakalo yavhuḓi kana i vha isi mitakalo ine ya nga ita uri muthu a ḓo dzula thavhani.

Minwenda i na mivhala minzhi ine ya vhori i vha yo katela na u fuḽaga ya fhano Afrika Tshipembe zwi tshi ḓa kha miṅwenda ya vhorine vhavenḓa.

Mitshino ya sialala ya tshivenḓa ine i tshi no nga vhasidzana ndi tshigombela, ndi tshigombela, ndi tshi fase, ndi zwone mitambo ine nda nga amba zwori i tshiniwa nga vhasidzana zwi tshi ḓa kha mvelelo ya vhorine malende, ndi zwone zwithu zwine zwavha ndi tshigombela malende zwi fase, ndi zwone zwithu zwine zwa vha uri zwi tambiwa nga vhasidzana.

Zwi tshiḓa kha nyambaro ine ya vha uri ndi ya shedo, sheḓo ndi sheḓo ḽine ḽavho uri ḽi ambariwa nga muthu wa mufumakadzi yo ḽi ambariwa nga muthu wa musidzana, kana ḽi ambariwa nga khomba.

Ndi mafhungo a uri muthu u a fhulufhedzea a tshi muṅwe na tshithu tsha muṅwe mutu kana a tshi vhona kholomo ya muṅwe muthu a kona u amba uri kholomo hei noni ndi ya vhonnyi, a ri tshila a tshi vhona khuhu ya muṅwe muthu nga a kona u amba zwori itshi ndi tsha gai a tshi humisela hanefho he a tshi wana hone. Ndi pfesesa uri na zwezwo ndi u tsireledza tshithu tsha muṅwe muthu lune ri ḓo kona u ḓi wana ri si kho shotha nga zwiḽiwa nga murahu ha musi o uri muthu o wana khuhu ya muṅwe muthu wa kona u amba, o wana mbudzi ya muṅwe muthu u wa kona u amba uri mbudzi yanu i ngeno ni ḓe ni dzhie mbudzi yanu, zwithu zwo no tonga sa zwezwo ndi vhona unga zwi nga tsireledza vhu fuwi ha vho rine ha mahayani.

Ine ya vhori ndi ya fumi, ndi ya fumi na mina na miṱanu, ndi musi musidzana a tshi tea u ya dombani u vha o no vhibva u vha o no vhuya musevhethoni.

Shonzha ku bikele kwa hone ndi ku tevhelaho, mashonzha ri dzhia ra vhilisa maḓi a u fhisa, ra dzhia mashonzha a vho rine ra vhea kha phayi dishi ra shela nga ngomu kha phayi dishi ra shela maḓi o vhiya, ra vha ro a ro a ro aneya nga ngomu maḓini, ra vha ro vha litsha u bva hafho ri khou bika zwine zwapfhi ndi gwengwelele. Wa fhedza uyo bika gwengwelele ndi hone hone ra ri ri tsho u fhedza gwengwelele ra shela mashonzha avho rine nga ntha ha gwengwelele, ra shela nyana zwiḓi ra dovha ra shela muṋo ubva hanefho a ḓo ḓi xaxara a ḓi xaxara tshifhinga tshi sigathi mashonzha a ḓovha ono luga, ndi ḓe way nne nda bika nga yo mashonzha.

Vhathu vha vhafumakadzi ndi vhathu vhane vha tshiya minyanyani vha ambara vha ambara miṅwenda, vha ambara misisi, vha ambara gwana, vha ambara dzi rokho dza ano maḓuvha dzine dzavha dzo rungiwa dzo yanga ha sialala dza vhoriṋe, ndi dzone dzi rokho dza ano maḓuvha kana ndi yone nyambaro ine vhathu vha ya ambara vha tshiya minyanyani kha tshifhinga tsha zwino.

Vhane vha vha uri vha ambara milinga kha zwanḓa ya sialala, vhaṅwe vha vha vha vho uri ndi vhathu vhane vha vha uri ndi vhomaine, ndi vhathu vhane vha vha uri vha na mudzimu, so vha vha kho ṱoḓa u vhonisa mvelele yavho uri vhone vha vha vhathu ḓe. Havha na vhaṅwe vhane vha vha uri vha ambara milinga kha sialala ya vhorine nga murahu ha musi uri hu na fhethu hune vha khoya hone ambara milanga vha khou ya minyanyani vha khoya gayi, u sumbedza mvelelo ya vhorine uri ri mvelele ya lushaka lufhio.

Mashonzha ndi a kona u bika, mukusule nawone ndi a kona u bika, ndi zwone zwine nda nga amba zwori ndi a kona u zwi bika hezwo u swika zwino.

Nga nḓila ine muthu wa mufumakadzi wa muvenḓa a vha uri u tea u ambara ngayo o maliwaho, ndi muthu ane a vha uri u ambara zwiambaro zwilapfhu, u ambara zwithu zwine zwa vhori a zwi si mashaḓa nnḓa, u ambara zwiambaro zwine zwa vhori a zwi si muṱana nnḓa, u ambara zwiambaro zwine zwa vhori a si mavhudzi nnḓa. Ndi muthu ane a vha uri o maliwa kha lushaka lwa vho riṋe lwa vhavenḓa.

Khalaṅwaha ine ya vha uri ndi khalaṅwaha ine vhomaine vha i shumisa yone u imisa mirundu, ndi khalaṅwaha ine ya vha uri ndi ya phephoni ine ya vhori ndi khalaṅwaha ya fulwi, fulwi fulwana ndi yone khalaṅwaha ine vhatukana vha ya thavhani ngayo vhaya mirunduni.

Hu pembelelwa, hu pembelelwa ṅwana nga mishumo yo raloho i vhidzwa upfhi ndi u mu ndi mu bviso wa ṅwana hune ha vha uri hu vha hu khou pembelelwa ṅwana uri o bebiwa muḓini, vha zwi vhidza uri ndi mu bviso wa ṅwana, zwa dovha zwavha uri zwi itiwa na kha dzi kerekeni dzi kerekeni dzi no nga dzi kerekeni dza tshigubu na dzone vha amba zwezwi zwa uri ndi mu bviso wa ṅwana.

Kha kha sialala kana kha mvelele ya vhoriṋe na vhathu vhane vha vhori ndi vha tshivenḓa dzimbingano dzedzi dzo no tonga dza minyanya ndi zwone zwine wa ḓo wana vhakegulu vho ambara miṅwenda vho ambara makunda vho ambara na malungu.

Ndi ḓipfa ndi wa ndeme ndi ḓi pfha ndi tshi ḓi hudza nga nga hune ndabva hone kana ndi pfha ndi tshi ḓi hudza nga uvha muvenḓa.

Ee zwiambaro zwa sialala zwi sumbedza zwi zwi sumbedza vhone vhubvo uri vha bva ngafhi vho livha ngafhi zwiambaro zwa sialala kha tshifhinga tshino ndi nga amba zwori ndi zwone zwiambaro zwine zwiambaresiwa hu na minyanya zwiambaresiwa hu na zwithu zwa Tshivenḓa zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓi shela mulenzhe kha kha kha musalauno.

Malabi ane a takalelwa ndi malabi anea a ṅwenda une wavha uri u nga ḓivha ṅwenda wa yeḽo unga ḓivha ṅwenda wa blue unga ḓivha ṅwenda wa tshitopi ndi one malabi ane vhunzhi ha mitambo ya ano maḓuvha ine yavha i kho itiwa dzimbingano na mini vhathu vha takalela u ita miṅwenda nga haneyo malabi.

Vhulungu vhunga vha vhulungu ha milenzheni vhunga vha vhulungu ha zwanḓani vhu nga dovha ha vha vhulungu ha ṱhohoni kana ha mukuloni.

Kha tshifhinga tsha zwino vhanna vha khou vhonala vha tshi ambara kana vha tshi rungiseliwa dzi hembe kha zwimima zwine zwa vha uri ndi zwa sialala ḽa vhoriṋe hu nga ḓivha hu uri vhathu vha khou ya zwikonani vhathu vha khou ya malendeni vha kho ya hanefho hune ha khou itiwa heneyo mitambo vhunzhi ha vhathu vha ano maḓuvha vha rungisa dzi hemmbe na madzhasi ane a vha uri a yelana na khaḽa dzedzi dzine dzavha uri dzi bva kha dzi bva kha miṅwenda ya vhoriṋe. Hone vhafumakadzi na vhone vha na dzirokho dzavho dzine dza vha uri navho vha a rungisa kha rokho dzine dza vha dzo vhangiwa nga mivhala ya ṅwenda vhaṅwe vha tou vha tou ṱoḓa u to ambara miṅwenda yone iṋe.

Tshitori tshi no tonga tshiṱori tsha muvhango ndi tshiṱori tshine na tsho tshiya ri sumbedza sialala ḽa vhoriṋe tshi a ri sumbedza vhubvo ha vhorine sa vhavenḓa.

Zwiambaro zwa sialala muṱani wavho riṋe ndi zwiambaro zwine zwia ṱanzwiwa zwa aniwa zwa vheiwa mimanngini kana zwa vheiwa hanefho dzi waḓiroboni zwine zwa tea u vheiwa hone.

Ee ndi nga ṱalutshedza u ambara zwiambaro zwa sialala zwa vhoriṋe nga u ḓi kukumusa a thi vhuyi nda pfha hu na huṅwe fhethu hu no vhavha ndi vha ndi khou ḓi sumbedza uri ndi nṋe muvenḓa mubikwa na ive ndi bva ndi haningei hayani venḓa.

I ṱuṱuwedza vhathu nga nḓila dzi tevhelaho fesheni, i anzelesa u wanala musi hu na mishumo ine yavha uri ndi minyanya mishumo ine ya vha uri ndi zwikona mishumo ine ya vha uri ndi malende mishumo ine ya vha uri i vha yo itiwa zwikoloni vhana vha zwikolo vha tshi kho ita heneyo mishumo ine ya vha uri ndi ya zwikona kana vha khou ita mitambo ine ya vha uri yo fhambanana. Zwivha zwi kho vha ṱoḓa uri vha vhe na na nyambaro ine ya vha uri ndi ya vhoriṋe vhathu vha tshivenḓa.

Kha tshifhingani tsha zwino ndi nga ri vhaswa vha vho riṋe vha ḓi ambara zwenezwi zwiambaro zwine zwa vhori ndi zwa musalauno hu tshi swikelela hune ha vha na mishumo ine ya vha uri ndi mishumo ya Tshivenḓa. Vha swikelela hune vha ambara zwiambaro zwine zwa vha uri zwi khou yelana na thambo i ne vha vha uri vho ṋekedziwa yone hungavha minyanyani, hungavha mi hunga vha zwikonani, hungavha kha yeneyi mitambo ine ya ḓovha i kho tambiwa, ine ya vha uri ivha i kho ṱoḓa uri muthu a ambare sialala vhathu vha ḓo ambara zwenezwo zwiambaro zwine zwa kho ṱoḓiwa nga tshetsho tshifhinga.

Zwi zwiṱanganyiswa nga nḓila i tevhelaho tshifhingani tsha zwino vhaṅwe vha vha vha tshi vho teledza u swikelela hune a vha a khou ṱoḓa u to hunga zwithu zwoṱhe zwo fhelelaho hemmbe u ḓo ḓi renga hemmbe heneyo. Musalauno vha ḓo ḓi swikelela hune vha ḓo ḓi panga malabi ane a vha uri ndi a miṅwenda kana vha swikelela hune vha vha uri kha miṅwenda henei kana kha dzi rokho dzedzi vha ḓo ḓi dzi runga vha khou ḓi ṱanganyisa na mivhala yeneyo ine ya vha uri ndi ya heneyi miṅwenda na marukhu a haano maḓuvha vha ḓo ḓi vho renga ho fhelela mara vha ṱoḓi u swikelela hune vha ḓo vha ḓo vha ḓo panga lulabi lune lwa vha uri ndi lwa ṅwenda.

Zwi ṱuṱuwedza fesheni ya ṋamusi ngauri vhenevho vhathu ndi vhone vhathu vhane vha ḓovha vha kho ambara zwithu zwa sialala zwa vhoriṋe. So uri zwi vhona zwo naka nga murahu ha musi zwo itiwa nga hanevha ḽa vhavhambadzi vhathu vha ḓo kona u edzisela hanefhaḽa vha vhambadza uri vha khou ṱoḓa rokho yo rungiwa ye vhai vhona yo ambariwa nga nnyi vha khou ṱoḓa suthu yo rungiwa ye vha chi vhona yo ambariwa nga nnyi vho vhona i khou mufanela.

Kha kha kha vhathu vha tshinnani ndi nga ri zwi vhonala zwi zwithu zwa khwiṋe ngori kha vho riṋe vha tshinnani a ri to swikelela hune ra to vhesa na zwiambaro zwinzhi zwa sialala kha vho riṋe vha tshinnani vha luambo lwa vho riṋe lwa tshivenḓa.

Muḓini ndi vhona unga ndi mushumo wa uri a tsireledze muṱa wawe, a shumele muṱa wawe.

Mushumo wa mme muḓini ndi vhona unga ndi mushumo wa uri a bikele munna wawe, a ṱhogomele munna wawe, a ṱhogomele vhana hu u itela uri muṱa u vhe muṱa wavhuḓi u vhe muṱa wo khwinifhadzeaho.

Ndi tshi zwi ndi tshi zwi ḓivha nga mvelele yanga kana zwithu zwine nda vho ri ndo aluwa ndi tshi tendelana nazwo kha mvelele yanga ndi zwithu zwa u phasa ri tshi khou phasela vhathu vhane vha vhori vho no ri sia kha ḽino shango.

Musi muthu a tshi khou phasa ndi maga a uri ni kho tea u vha na fola, ni kho tea u vha ni kho tea u vha na halwa ha tshivenḓa hune ha ngavha mahafhe.

Vha wana ngeletshedzo nga kha maitele a vho riṋe a Tshivenḓa zwi tshi ḓa kha ku ambarele kwa uri muthu wa mufumakadzi ha kho tea u sia muvhili nnḓa, ndi yone nḓila ine vhaaluwa vha ṱoḓa ngayo zwithu vha ṱoḓa uri muthu wa mufumakadzi a tshi amba na muthu wa munna a mu ṱhonifhe, muthu wa mufumakadzi a tshi amba na munna a ambe o gwadama, muthu wa mufumakadzi a tshi amba na muthu muhulwane u thoma a losha, muthu wa munna a tshi kho dzhena muḓini u a bvula miṅwadzi.

Nga ha musi zwithu zwoṱhe zwa vhavenḓa zwi tshi nga swika hune zwa rekhodiwa fhasi ra ḓivha zwori mvelele ya vhoriṋe ndi ifhio na ifhio, ndi zwone zwithu zwine zwa ḓo ita uri mvelele ya vho riṋe i sa xele.

Lune lwa vha uri ndi luambo lwa tshivenḓa ndi luambo lune ndi ḓi ṱana nga ndi ḓi takadza ngalwo musi ndi tshi kho amba ndi tshi khou amba na vhathu vhane vha vhori navho a vha ambi dzi nyimbo dza vho riṋe ndi kona u vha gudisa nga ha luambo lwanga, ndi kona u vha gudisa nga ha vhubvo hanga uri ndi vha ndi gai ndi a vha vhudza nga zwine nda ḽa zwone ndi ndi a vha vhudza nga zwine zwa ḽiwa kha lushaka lwa vho riṋe lwa vhavenḓa.

Mashonzha zwine nda ita zwone ndi dzhia maḓi anga nda a vhilisa nda dzhia khontheina nda shela mashonzha nga ngomu nda dzhia aḽa mashonzha ndo a shela nga ngomu nda shela maḓi ane a kho vhila nda tiba, nda dzhia nyala yanga nda dzhia pani yanga nda ḓi tshetshelela nyala yanga nda ḓi posela nga ngomu nda hadzinga nyala nda ita gwengwelele u fhedza u ita gwengwelele nda kona u shela mashonzha anga nga ngomu nda shela maḓi nda shela muṋo, ubva hanefho a ḓo vhila mithethe isi gathi ubva hanefho mashonzha a ḓo vha o vhibva.

Zwiḽiwa zwi no tonga mashonzha, ndi zwiḽiwa zwi no tonga mikusule, ndi zwiḽiwa zwi no tonga dzi nemeneme.

Ndi a bika nga nḓila i tevhelaho ndi ḓo dzhia magulu anga nda a ṱanzwa ṱanzwa nda tsheya zwavhuḓi ubva hafho nda a posa panini nda shela maḓi ubva u shela maḓi ndi ḓoḓi a shela maḓi u swikela a tshi vha uri ono vha kha tshiimo tshine tsha vha uri o no vha tsini u vhibva, hune ndi ḓo shela nyala yanga u fhedza u shela nyala yanga nda shela raja yanga raja yanga. U bva hanefho ndi hezwi ndi ḓo thoma u a kadzinga ono fhela maḓi a tshi nga khou fhela maḓi nda shela ṱamaṱisi ḽanga, u bva afho ndi u vhilisa nda shela sobo zwa vha zwithu zwo fhelelaho.

Zwinzhi zwine zwa vha uri vhaswa vha ano maḓuvha a vha zwi shumisi musi vha tshi swikelela hune vha vha uri vha vha vha khou bika zwithu zwa ano maḓuvha hu na zwithu zwo no tonga dzi nḓuhu, zwithu zwo no tonga zwo koḓela dzi thanga ndi zwithu zwine ha vha uri a vha zwiḓivhi zwithu zwa u koḓela mabovhola ndi zwithu zwine vha vha uri a vha zwi ḓivhi. So ndi zwone zwithu zwine nda amba uri zwa zwino ndi nga amba zwone, zwithu zwa u shumisa zwidudu dzi bodo dza kale dzine dza vha uri vhathu vha vha tshi ḓi shumisela zwidudu u bika vhuswa kana u ḓi bikela madelele.

U vha gudisa zwithu zwa sialala zwine zwa vha uri ndi dzi nḓuu ndi zwi ndi mabovhola, ndi madelele zwine zwa vha uri ndi zwidzimba ndi zwone zwithu zwine nda pfhesesa zwori vha nga tea u gudisa, vhaaluwa vha nga kona u gudisa vhaswa vha vho riṋe nga nḓila dzi tevhelaho nga murahu ha musi hu na mitambo hu tea u vha na vhaaluwa vhane vha vhori vha tea u gudisa vhaswa tshitshavhani tsha vho riṋe, uri mvelele ya vho riṋe kana zwiliwa zwa vho riṋe zwa sialala zwi si ḓo ngalangala musi vhaaluwa vha si tsheho.

Zwi nonga miroho yeneyi ya madelele, mabovhola hanea na zwoṱhe na mashonzha, zwidzimba ndi zwone zwithu zwine vha nga zwi ḽa vhaaluwa vha vho riṋe vha vha na mitakalo ya vhuḓi.

Ndi khou shuma hone ndi mushumo une wa vha uri ndi mushumo ya vhunese ya vhaongi vha vho riṋe vhane nda vhori ndi nga ḓi wana ndi khou thusa vhathu kusini kwa hashu kana hune nda bva hone.

Nṋe ndi vhona unga ndi mishumo ine ya vha uri ndi mishumo ine ya vha yo onga yo onga vhalwadze, mishumo ine ya nga yo dededza vhana. Ndi ralo ngauri vhathu vha tshi ya u huvhala vha ḓo ṱoḓa manese ane a vha uri a ḓo vha thusa musi vha si kho vuwa zwavhuḓi, ngei zwikoloni ndi vhona unga zwa khwine uri vha vhadededzi avhe a vhu funḓedza vhana uri vha vhe na vhumatshelo ha vhuḓi vha kone u ḓivha.